Ngifunde ukuthi ukuthengeka kuyisici esibalulekile ekutheni, ekukhetheni indlela yokuxhumana, ngifunde ukuthi usebenza kahle. Imikhuba yokuxhumana ukusebenzisa uhlelo lokuxhumana ngoba namthengi futhi lwalumela ukuba ngixhumane nabantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Ngenkathi ngithumela imiyalezo lwaluvuma futhi ukuthi ngixhumane nabantu ngendlela esebenzayo.

Ukusetshenziswa kwamadivayisi ahlakaniphile ukuthuthukisa ubuchwepheshe, ukusetshenziswa okwandayo emphakathini ezindaweni ezihlala kuzo, wonke umuntu ufuna ukuthuthukisa idivayisi esuke eyiphatha ngaleso sikhathi. Ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence kuba umthelela omkhulu, futhi abantu futhi sebeba nolwazi oluthile manje abasayi emtapeni wolwazi kodwa sebakwazi ukusebenzisa ama-devices abakwazi ukuwaphatha ngaso sonke isikhathi, uma befuna ulwazi.

Izinxazululo zokuphepha kumele zihambe phambili, ukuphepha kuzoba into ehamba phambili njengoba amadivayizi ahlakaniphile athola izinkinga eziningi zokuhlaselwa kwe-cyber bullying.

Ukufinyelela, inani labantu ababone okuqukethwe ngomugqugquzeli ngingasebenzisa izinkundla zokuxhumana lezi eziphezulu eziba futhi nababukeli abaningi okufana no-TikTok, Instagram. Lokho okuzotshengisa ama-impression abantu ukuthi bayakubona yini noma bayakuthokozelela okuqukethwe ngomgqugquzeli.

Singaqala njengokuthi uma umntwana eba nomakhalekhukhwini azazi izinkundla akumele angene kuzo, kube khona inkundla la engavumeli khona bantwana abangaphansi kweminyaka ethile ukuba babe kwi-inthanethi. Kubalulekile ukuthi umntwana umfakele okuqondene naye kodwla angakwazi ukungena kwezinye iy'nkundla zokuxhumana, nanokuthi angajahi izinto nokutshengisa umntwana amaphutha abanye abantu aseke bawenza ngoba i-inthanethi ayikhohlwa.

Ubuhlakani obokwenziwa i-artificial intelligence kanye ne-edge computing, lokhu kudlala indima enkulu ekutheni amadivayisizi akwazi ukufunda imikhuba yomsebenzi, enze izinqumo ezihlakaniphile ngaphandle kokulinda imiyalelo evela kubantu.

Nomalungelo umakhalakhukhwini usebenza ngendlela yokuthi ikuvumele ukwazi ukuxhumana nabanye abantu ngezindlela ezehlukile, okokuqala nje ucingo, ungashayela umuntu ucingo ukhulume naye. Okwesibili, awudingi ukuthi uze ushayele ucingo umuntu ukuze uxhumane naye, ungakwazi ukumbhalela imiyalelo uphinde futhi usebenzise ne-inthanethi ukuze ukwazi ukuthola abantu noma ukuxhumana nabantu. Kuphinde kube khona izinhlelo zokusebenzisa ezifana namabhange a-online nokufunda online.

Ukuvaleka kwezindlela zokuxhumana zakudala ukuba khona omakhalekhukhwini izingcingo, lwenza kube lula ukuxhumana nabantu abasezindaweni ezikude ngaphandle kokuba ubhale izincwadi lokhu okwakwenzeka kudala noma ukuziyela kumuntu mathupha. Sizuze kakhulu ngokuthi sikwazi-ke manje ukuba namakhalekhukhwini ngoba uyakwazi ukuthumela umyalezo noma izindaba, noma izixwayiso ngokukhulu ukushesha.